Uma ufuna ukwenza ingoma eyikhwalithi, kumele uqinisekise ukuthi usebenzisa imishini eseqophelweni oluphezulu. Uqinisekise futhi ukuthi i-software oyisebenzisayo nayo futhi iseqophelweni ophezulu. Lokho kuzokwenza ingoma ibe yikhwalithi.

Mawuzilondoloza kumele ufake izingoma ezisheshayo, Lokho kuzodala ukuthi mawukuthi usuzizwa engathi ukhathele ingoma kube yiyona ezikugquqguzelayo ukuthi uqhubeke.

Bekunentombazane ekade beyigcona kwezenkundleni zokuxhumana bethi yimbi futhi eyisidudla. Kwase kuqhamuka umuntu ofike wathi, hhayi akangabanaki abantu abakhulumayo ngoba into abayikhulumayo ayisilo iqiniso. Lokho kwenze intombazane iqale phansi izethembe, ibone ukuthi ayikho lento abayishoyo and futhi ikwazi nokuthi iqhubeke ngempilo.

Uma ngikhetha izingoma ngingaqale ngibheke ukuthi iziphi izingoma ezidlalwa kakhulu. Uma sengizitholile ngiqale phansi ngibheke ukuthi iziphi ezintsha yiziphi ey'ndala, emva kwalokho bese ngibheka ukuthi ezinye izitayela ngizilandelisa kanjani? Ngiqala ngezingoma ezisheshayo noma ngiqala nezingoma ezihambela phansi.

Amasu ukuthi bahlezi bephedula izithameli zabo, hlampe futhi bakhiphe nemikomelo le ezodala ukuthi izithameli zihlezi zibagadile ukuthi bangena nini ezinkundleni zokuxhumana.

Uhlelo lumayelana nabantu abahlukumezekile. Hlawumpe ingabantu abazwana nabo noma hlampe emakhaya. Ngakho-ke umuntu ngingamchazela ukuthi kuyasiza ukukhuluma ngale zinto ezisuke y'xoxwa ukuze abantu babe nolwazi bazi ukuthi bengalwisana kanjani nalezi nkinga.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bayaqinisekisa ukuthi ezintweni abazenzayo abavezi kakhulu ukuthi baxhaswe ngubani futhi lokho kwenza abantu abalandelayo banganaki.

Kukhona la engangingakwazi ukukhuluma nabantu ngenxa yokuthi nganginganalo ucingo. Lokho kwangiphatha kabuhlungu ngoba ngase ngijwayele kakhulu ukuxhuma nabantu ocingweni.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bayaqinisekisa ukuthi izinto abazikhiqizayo aziphambani nomthetho wenkundla yokuxhumana futhi nezophatha kabi abantu, noma ezocwasa iqembu noma iwcase abantu abathize.

Ngingaphendula ngokuthi ngibavezele bonke ubufakazi bale nto ekade ngikhuluma ngayo. Ngiphinde futhi ngiqinisekise ukuthi wonke umuntu uyangizwa and uyalizwa uhlangothi lami.

Ukwakhiwa kocingo lokuqala emhlabeni kwashintsha izinto eziningi, kwashintsha ukuthi manje usukwazi ukukhuluma nomuntu yinoma ingasikhathini, yinoma ngabe ukude kangakanani. Lokho kwadala ukuthi abantu kanye nemiphakathi ikwazi ukuxhumana and nezinto zithuthuke.

Okokuqala nginganciphisa isikhathi okwazi ukusidla uma usebenzisa izinkundla zokuxhumana. Okwesibili, ngiqinisekise ukuthi awukwazi ukubhala izinto ezizophatha omunye umuntu kabi.

Ngingaphatheka kabi uma ngizikhiphile nomuntu bese avele anake ucingo lakhe. Lokho kungavele kuveze ukuthi kusho ukuthi akanendaba nami nale nto eyenzakalayo phakathi kwethu. Ezinye izinkinga ngezinkundla zokuxhumana ukuthi abantu bagxila kakhulu kuzona bakhohlwe izinto ezenzekayo emhlabeni.